Re ka thusa mme le bona ba ka thusa ka go nna ba tseya ditshweetso mo go rona baagi ka go tlisa tse dingwe tsa ditleliniki tse dinnyane mo motseng gore batho botlhe ba kgone go kry-a pholo ka gore ditlamelwana di dira gore batho botlhe ba mo motseng ke seke ka itsaya sentle ka gore go na le dilo tse di tshwan'tse di direlwe, sentle-sentle lefapha tshwan'tse le dire dilo tse e leng gore le baagi ba ka itumelela tsona mme ba ka di tseya sentle ka gore ba a di tlhoka.

Nka tlhopha gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gore motlhala ka gore nna ke nna le mogodi, nka se itse gore mogodi o tlhoka eng, o short-a eng ka gore ga ke itse mme ga ke a rutelelwa ka bone. Nka rata gore ba tsewa ba isiwe koo mo ba nnang fela ka gore moo go na le dingaka, go na le ba ithutileng ka batho ba ba tona, k'ore ba ka kgona go thusa sentle go na le gore ba thuse mo gae mme ke tlhopha ya gore ba isiwe kwa ba ile go thusiwa.

Di fapane ka gore setso sona se tsaya batho ba ba tona sentle mme le tlhompho e teng mo gare, tlhompho ga e le teng fela dilo di tsamaya sentle, o bona motho o motona le ya motona a o tlhompha motho e monyennyane ka gore re a itse gore batho ba ba tona ba batla go tseiwa sentle jaaka ba sa itse go dira tse dingwe tsa dilo. Mme ke itse sentle gore bagolo bona ba a tshwanela mme ba a tlameha gore ba tseye sentle ka setso mme ba a tlameha gore setso se ba tsaye sentle mme ba se latele ka bonako.

Ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka gore rona ba ba setseng re kgona go tlhokomela mme nka re ke itsenyeletsa nne lenna ga re kgone go tlhokomela bagolo ka gore gone jaanong setso ke sone se se tshwanetse se tshameke karolo e e siameng mo go rona mme se re rute gore batho ba ba tona mo go rona ba tshwarwa jang sentle-sentle ba tlhokomela jang. Tshebedisano mmogo ya rona le batho ba ba tona le bagolo nka re bona batsofe, re tshwanetse gore re berekisane sentle re kgone go utlwana.

Lelapa, bontsi ba batho gona jaanong, ga ba itse go tlhokomela batsofe mme ga ba itse go neya batsofe se se ba tshwanetseng ka gore batho ba gona jaanong ba shebile nka re ba lebeletse madi fela a puso a batho ba ba tona, tlhokomelo ga e yo, tshebedisano mmogo ga e yo, go buisana ga go yo, mme le go tsaela bagolo ko tlhogong ga go yo mme nka rata gore rona re ithute setso mme re kgone go tsaya batho ba ba tona sentle re kgone go ba tshwara sentle ba itumele.

Ke go lema, ke go lema, ke go tlhokomela nka re dintlo tsa makgowa mme le gape ke go bereka mo ditoropong tse di farologaneng mme nka rata gore bagolo botlhe ba teng ba ditirelo tsotlhe dife kapa dife ba tlamehelwa ke gore ba tseiwe sentle ko ditirong tsotlhe tse ba di dirang.

Mo ba kgonang go tlhokomela bagolo, nka e bua ka Sekgowa ke raya sona Sejatlhapi. Old age home, old age home ke ntlo kapa ke sebaka seo batho ba isang batho ba seng ba le ba tona or ba se ba le bagolo ko go sone gore ba kgone go tlhokomelwa mme ba newe tsotlhe tseo ba di batlang ka gore foo ba kry-a sengwe le sengwe seo ba se batlang mme bagolo ba itumelela, tirelo eo ga e duelwe ke mahala ka gore e wela fa tlase ga puso.

Ke akanya gore puso ba tlogela go nna ba tshameka ka madi, ba thuse batsofe ka gore re a re itse ba botlhe gore puso e tshameka ka madi mme ba berekisa madi then madi a simolola a nyelela ke re puso yona e thuse batsofe botlhe ba teng gore ba tle ba nne ba siame mme ba kgone go na le dilo tse dintsi go seke be ga nna le dikgwetlho-kgwetlho mo gare ga puso. Batsofe le bona ba ka itumela ge puso e ka ba thusa ka gore batsofe ba tshepetse yone puso le ka madi a na a kgwedi le kgwedi ba a tlhaloganya.

Pension-e ya batsofe ga e thuse batsofe le gale ka gore madi a bone a berekisiwa ke bana mme bana ba berekisa dilo tsa bone, ga ba rekele batsofe dijo ga ba rekele batsofe dilo tse di tshasang, dilo tsa go tlhapa mmogo le diaparo. Madi a batsofe ba ba a tsaya ba ya ko menateng ba ithekela diaparo tse dintle tse di turang, ba boele ba reke le dilo tse senang tlhoko tsa gore ba tlhokomele batsofe. Batsofe ga ba je sepe ka gore bana ba berekisa madi a bona fela-fela a boele a fedile ba emele kgwedi e tlang.

Ka gore ba tseye batsofe botlhe ba ba ise ntlong ya bona e ba tlhokomelang batsofe ko go yona ka gore madi ga a tswa mo ntlong motsofe a na le bana le barwadi le bo malome, madi a ba a tsaya mme ba a berekisitsa dilo tsa bone tse di sa siamang. Nna nka rata gore madi otlhe a phenšene a fitlhele mo ntlong ya bone e re bidiwang ka gore ke ntlo ya batsofe e teng ko nageng e nngwe le nngwe ka gore mo Aforika Borwa nka itumela thata ga madi a ka ya koo mme le batsofe ba ya koo ba ile go tlhokomelwa ka gore mo malapeng a bone ga ba kry-e tlhokomelo mme tsotlhe tse ba di batlang ga ba di kry-e ka bonako ka gore bana ba tsaya madi a berekisa dilo tsa bone.